Melemo ya teng, go tokafatsa kgolagano le batho, go tshameka metshameko ya go gaisa ka tokafalo, kgaogelano le batho ba nang le kgatlhego mo metshamekong, go thusa ka boitekanelo le go oketsa kgolagano le setšhaba.

Nnyaa, ka gonne go tshameka metshameko ka namana ke yone metshameko e ba batho ba e naganang, ebile ke yona ko bathong ba e ratang thata. Metshameko ya mo mogaleng wa letheka ke ya go tsamaisa nako mme le go ithuta go tshameka. Le fa go le jalo, batho ba nagana gore metshameko ya mo.

Metshameko e mentšha e oe ka e lebelelang ke motshameko o leng wa kgwele ya dinao, motshameko wa basketball-o, go na le motshameko wa rugby, go na le motshameko wa cricket. E fela go le jalo, go sa na le motshameko wa UFC.

Nnyaa ka gonne metshameko e ya ileketeroniki e kgona go tshameka ke mang le mang, nako le nako. E fela metshameko e tshamekiwang ka namana a se motho mang-mang o a ka e tshamekang. Ke ka jalo fa metshameko ya ileketeroniki e ka se kgone go emisa metshameko ya namana.

Ya mogala ke e ratela gore ke kgona go e dirisa nako le nako nngwe le nngwe fa ke batla. Mme le gore ke kgona go e dirisa ke ithute gore ge ke ya go tshameka ka namana, ke itse melawana ya metshameko gore e jang.

Gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhokega gore o nne le data mme data ya gago e be e ntsi tota.

Nna motshameko e ke e ratang ya mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya dinao yo e leng Dream League. Motshameko o o ka go ama fa o sa khutsi mme o ka go tsela nako, ebile o fetse le data ya gago.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data, ka gonne o tshwanetse go e download-a pele o kgona go tshameka le batho ba mafatshe a mangwe. Le fa o tshameka metshameko ya inthanete, go tlhokega data, ebile go tlhokega le founu ya gago e tletse.

Batho ba rata go tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka gonne bosigo inthanete ya rona e sebetsa ka matla, mme ka gonne batho ba robetse ebile e le di five G tsa teng di bereka ka bonako.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne re kgona go e dirisa nako le nako fa re nyaka. E bile le fa o sa dirise, o kgona go e tshameka. Metshameko ya inthanete e ne e se teng ka bogologolo tala ka gonne bogologolo tala go ne go se na thekenoloji.

Dikotsi tsa go tshameka metshameko ya inthanete ke gore e kgona go feleletsa data ya gago. Mme le fa o sa itse o ka kgona go tshameka le batho ba ko mafatsheng a mangwe, ebile ba ka dira go netefatsa gore ba tseya madi a gago fa o se na kelotlhoko.

Batho ba ko magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya inthanete ka gonne ko magaeng ga ona di five G network, ebile ga se bantsi ba ba le goreng ba dira, ga ba kgone le go reka data gore ba kgone go tshameka metshameko ya inthanete. And-e metshameko e le goreng o kgona go e fitlhela e le mo gaufi ke metshameko ya kgwele ya dinao le metshameko ya basketball, ka gonne ke yone e le goreng ga e tseye data.

Fa ke ka fitlhela tšhono ya go 'ira metshameko, nka 'ira metshameko ya kgwele ya dinao, ka gonne ke e batho ba le bantsi ba ba e ratang, mme ke yone e batho batho ba le bantsi ba ratang go e lebelela. Go 'ira motshameko ya me, go tlhokega gore ke dirise data e le ntsi gore dire App ya teng.

Nna ke akantse gore ba kgone go half-ola batho go nnela motshameko ya inthanete. Ba tshwanetse go beya nakwana gore motho ka letsatsi o tshwanetse go tshameka go fitlha kae. E fela le fa go le jalo, ba tshwanetse go netefatsa gore motho ga a tshameke motshameko mme a fete le nako eo. Fa a ka feta nako eo, ba kgone go e block-a

Batho ba metshameko ya bonama ba tshwanetse go train-a 'tsatsi ka letsatsi gore mebele ya bona e kgona go tlwaela le fa ba le ko mmileng ba tshameka kgwele ya bone. Mme batho ba inthanete le bone ba tshwanetse go dira jalo ka gonne fa ba tshameka metshameko ya bona mo mogaleng wa letheka, ba seke ba itebala. Mme ka gonne fa o tshameka motshameko wa kgwele ya dinao mo.